Boikaelelo ke gore fa basimane batswa kwa, ga e sa tlhole e le basimane e tla e le banna. Dingwao tseno di bopa botho jwa setso, di ruta basimane gore go nna monna ke yang le gore ga o le monna tshwanetse o direng, tshwanetse o itshware jang. Di thusitse ba le bantsi mo nakong e e fetileng.

Puo ya gaeno ke Setswana, ke moTswana. Puo ya gaeno ke bona e le botoka ebile e le bonolo go ithuta ka gore ga o le moSotho, baSotho le baTswana, puo ya bone e gautshwane ga e le gore o moTswana o a kgona go ithuta Sesotho go bonolo, ga o le moSotho wa kgona go ithuta Setswana, jaanong ke bona e le bonolo.

Se ba kopanya ka gore ga le dutse mmogo le dutse le tlotla go nna monate, botshelo bo nna botoka ga o kopane le batho.

Tse di farologaneng di tlhopela basadi gore ba apare jang, ka mokgwa o gore basadi tshwanetse ba itlhompe, ba apare se se rileng le gore ba tlhompe setso sa bone. Ga batho ba ba bone ba ba setse ba itse gore ke batho ba setso se fe.

Ee ke dumelana le seo ka gore ga bagolo ba re o apare selo, o bona selo seo e le sone se se siameng bone bagolo mo nakong e e tlang ba a makala gore ngwana o apara jang kante ke bone sale ba simolotse go apesa ngwana jalo ga ngwana a tla a gola.

Dilo tse di diriwang ke tsa go tlhapisiwa ga bana le mosadi wa mofu ga phitlho e fedile gore ba kgone go ntsha sefifi mo go bone. Go ka tlhabiwa nku kgotsa dikoko go tlhapisa.

Mo ke dulang teng mo motseng o ke dulang mo go one, santse go tlotliwa, santse go busa kgosi.

Go dula kwa ditoropong go ama boitekanelo jwa tlhaloganyo le mmele ka gore go na le dio tse dintsi tse e leng gore ga o di itse jaaka ga o tla o gola. Go na le metshameko e leng ga o itse, go na le ditswammung tse e leng gore tshwanetse o dinwe, ga o di itse jaanong di ama tlhaloganyo le boitekanelo jwa mmele ka gore go na le dio tse dintsi tse o sa di itseng mo botshelong.

Dipina tseo re a itse ga di simolola di opelwa gore tiro kgotsa mokete o tsamaile sentle, ebile batho ba itumetse go monate.

Botlhokwa gore motho a ikitse gore o tswa kae, le medi ya gage gore bo simologile kae gore go bo go nale batho ba e leng gore ba jalo. Go na le melao e e farologaneng mo ditsong ka gore ke ditso tse di sa tshwaneng, ga di a simologa ka go tshwana ebile di ka se tsoge di tshwanile.

Tshwanetse e re ga o tsena, o dire ditsala tse dintšhwa, o kopane le batho ba bantšhwa, o simolole o tlwaele mo o dulang teng le gore go ntse jang. O ithute lefelo leo ebile o itse le toropo eo gore ga o batla go tswa mo o tsamaya nkabe o ya kae.